Imshwalense yey'moto la eNingizimu Afrika isiguquke kakhulu. Nananoma ubani usengawuthola umshwalense wemoto ngenani elilingene, ngenani yena angakwazi ukuba alikhokhe nyanga nanyanga. Loko sekuguquke kakhulu futhi sekwenze ukuthi iy'nkampani zomshwalense zithole abantu abaningi abangabhalisela umshwalense wey'moto. Lokhu kusiza abantu bama-policy ngoba uma kwenzeka babe sey'ngozini zey'moto noma bantshontshelwe iy'moto, imshwalense yabo iyakwazi ukuba igcine loku eyayibathembise kona ngawo amanani lawa aphansi.

Kubalulekile ukuthi uthole ulwazi mayelana ne-UIF. Kubalulekile futhi ukuthi uthole ukuthi uyithola makwenzenjani i-UIF. Loku kukusiza ukuthi ungaphoxeki mese sekumele uthole iy'mali zakho. Loku loku ungakuthola ngokuthi uthathe umakhalekhukhwini wakho ungene kwipheji le-UIF uthole yonke imininingwane noma ubafonele. Okanye emsebenzini wakho mowusaqashiwe before usayinele i-UIF ubabuze ukuba ithini imigomo nemibandela yakhona, nokuthi uzowuthola makwenzenjani lo-UIF and uthatha isikhathi esingakanani.

Izinkampani ze-medical aid lapha eNingizimu Afrika ziningi kakhulu futhi zihlukahlukene. Ukuhlukana kwazo kuncane uma ungeke uze unakisise, kepha uma uzonakisisa uzobona ukuthi ukuhlukana kwazo kuncane. Ezinye ziyavuma ukuba kwi-medical aid yakho kungene wena namalunga akho omndeni, ezinye azivumi zivuma ukuthi kube uwena kuphela. La manye amalunga omndeni usungawa-add-a uma uzofaka imali ethe xaxa. Amanye ayakunikeza u-cash back after isikhathi esithile uma kuwukuthi akekho ogulile phakathi kwakho noma phakathi kwamalunga lawo omndeni owafakile. Kubalulekile-ke ukuba ufundisise uphinde uqonde.

Imshwalense eminingi yomgcwabo lapha eNingizimu Afrika isiyakwazi ukuthi uma umuntu esedlulile emhlabeni kade umfakile kulo mshwalense uma usulethile zonke izinto ey'dingakalayo, uyakwazi ukuba uthole imali yokuba umngcwabe ngakusasa. Uyakwazi ukuba konke ofisa ukukwenza ukwenze ngakusasa. Eminye-ke inakho ukuthi uyalinda izinsuku ezimbili noma isonto elilodwa. Kubalulekile-ke uma ubhalisela lo mshwalense womngcwabo ukuthi uyafundisisa futhi uyaqonda zonke imigomo nemibandela yabo ukuze ungeke uze uphoxeke uma sekuvela isifo ekhaya.

Mina ngibona ku-right ukuthi amabhange abuyele ey'ndleleni zakudala la yayingekho khona i-online banking, ayengekho khona ama-ephu. Ngoba kudala yayingekho, zazingekho lezi y'nxushunxushu zokuthi abantu bavuke ekuseni iy'mali zabo ayisekho akwaziwa nokuthi zithathwe uba, kanjani. Ngoba phela kuke kuthiwa mawuvula i-ephu noma i-online banking iphini ayaziwe wuwena kube yimfihlo yakho. Kodwa sekunabantu abakwaziyo ukuthi bayithole iphini yakho ungazi ukuthi kanjani, bakhiphe yonke imali yakho usale udengwane, nalo ibhange lingazi nokuthi lithathe lihlanganiseni. Mina ngokwami ngikubona kungcono nje ukuthi amabhange abuyele esikhathini sakudala kuvalwe ama-ephu, kuvalwe ama-online banking. Umuntu uma efisa ukubona ukuthi imali yakhe ikhula kanjani, aqonde khona ebhange straight.

Uma ufisa ukukhipha imali yakho yaka-UIF kunemlandelo ekumele uyilandele. Okokuqala, kumele ukuthi ubheke ukuthi i-UIF yakho isikulungele yini ukuthi uyithole. Okwesibili, kumele uqoqe zonke izincwadi ozozidinga ukuze ukwazi ukubhalisela le UIF. Okwesithathu, ubhalisela ukuthi uwuthole u-UIF. Okwesine, linda ukuthi babheke izinto zakho ukuthi zihamba ngendlela yini. Okwesihlanu, uzobe usuthola iy'mali zakho.